Ee, ndo no ḓi wana ndi tshi khou ita cash senf, tshenzhemo tshanga ndi tsha uri ndi vhona uri cash send yo leluwa, cash send ndi vhona uri cash send yo tsireledzea musi ni tshi khou ya u bvisa tshelede kha dzi bannga, ngauri ahuna upfhi ni ḓo vha ni khou dzhenisa card yanu ya miliwa, zwino i vha yo tsireledzeya nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri, kha ḽino shango ḽa fhano South Africa ho no ḓalesa vhugevhenga nga maanḓa. Muthu anga ita khumbelo nga ḽiṋwalo ḽithihi ḽine ḽavha ḽi si ḽawe, ḽine avha kha musi o to ḽi gevhenga. Zwino nṋe ndi vhona u nga ndi zwa ndeme uri vha ṱoḓe maṋwalo manzhi a muthu uri vha kone u ḓivhesesa nga ha uyo muthu, vha kone u wanulusa uyo muthu uya swikelela na uri a dzhie iyo loan, iyo khumbelo ya u badela nnḓu ngauri, fhano ho ḓalesa vhugevhenga vhunzhi.

Nṋe ndi vhona uri medical aid u shuma kha maongelo o imaho nga uri, ndi tshi khou sedza uri vhunzhi ha vhathu vhane vha shumisa medical aid a vha yi kha zwibadela zwa nnyi na nnyi kana zwibadela zwa muvhuso, vha ya kha zwibadela zwa private vha tshi khou yela tshumelo ine kha vhunzhi ha zwibadela zwa muvhuso a i ho, u fana na miṅwe ya mitshini a i ho kha zwibadela zwa muvhuso, zwino vhathu vha shumisa medical aid u ya kha zwibadela zwa private uri vha kone u wana thuso nga u ṱavhanya.

Nṋe ndi vhona unga zwine muṱa wa tea u zwi ḓivha musi u sathu ita khumbelo ya tshelede ya nnḓu ya u thoma, ndi zwa uri vha khou kona u i swikelela na, hone iyo khumbelo ya tshelede ine vha khou tea u i badela murahu, i ḓo dzhia miṅwaha mingana i ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani. Ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vha thome vha ite tsedzuluso dzavho dzoṱhe musi vha sathu ita khumbelo ya tshelede ya nnḓu.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ya vhuongeloni, nda shumisa medical aid, tshenzhemo tshanga tshe nda ṱangana na tsho ndi tsha uri musi muthu a na medical aid a tshi ya vhuongeloni, u ya u thusiwa u ṱavhanya u fhirisa vhathu vhane avhana medical aid, u dovha hafhu a wana dzilafho ḽa khwine ufhirisa vhathu vhane a vha na medical aid.

Ee, ndi vhona hu zwa ndeme uri vharengi vha nnḓu vha thome vha ṱole tshanduko dza mvelelo dza tshelede musi vha sa thu renga dzinnḓu, uri vha kone u ḓivha nzwalelo dzine vha ḓo teya u dzi badela nga uyo ṅwaha u swikela vha tshi fhedza u badela, ngauri ṅwaha muṅwe na muṅwe zwi nga konadzea nzwangalelo dzavho dza gonya zwi tshi bva kha tshanduko dza mvelele dza tshelede.

Ee, nṋe ndi vhona unga pfunzo i ya ṱoḓea nga maanḓa, ngauri u ḓo wana uri vhathu vha khou renga nnḓu vha si na nḓivho nnzhi ya kubadelele kwa nnḓu uri zwi tshimbilisahani, zwino arali vhathu vho thoma vha funziwa ngahazwo vhaya kona u vha na nḓivho.

Muthu u fanela u sedza uri uyo medical aidu badela vhugai nga ṅwedzi, a dovha hafhu a sedza uri uyo medial aid u shuma gai na gai, nahone u medical aid zwifhio na zwifhio, ngauri u ḓo wana muthu o dzhia medical aid ine a i medical aid tshiṅwe na tshiṅwe, kana vhulwadze hoṱhe, zwino ndi zwa ndeme uri muthu a lavhelese uri hu ḓo medical aid zwifhio na zwifhio, hone u ḓo thusalea nga nḓila ifhio musi a na medical aid.

Nṋe nyimelo ya yo imaho nga heyi ndila, ndi nga i tandulula nga u dzhia mukegulu nda ṱuwa navho sibadela tsha muvhuso, sibadela tshine a tshi badeliwi, ndi mahala kha muthu muṅwe na muṅwe.

Nṋe ndi nga vha eletshedza uri kha vha ite mishumo ya vhuḓi yoṱhe yo fhambananaho vha sa sedzi uri afha muṱani hu na tshelede na, kana afha muṱani hu khou shaiwa na, vha ite mushumo wavhuḓi zwithu zwoṱhe zwi fane.

Vhatholi vha nga thusa nga u register vhashumi vha vho vhoṱhe kha UIF, musi mushumo fhela, vha dovhe hafhu vha vha thuse vha vha fhe dzibambiri dzoṱhe dzine dza ṱoḓea musi muthu a tshiya u vhila dzitshelede dzawe ha UIF.

Khaedu dzine vharengi vha u thoma vha ṱangana nadzo musi muthu a tshi khou thoma u renga nnḓu lwa u thoma ndi dza uri, dzi nzwalelo dza hone dzivha dzi nṱha, dzivha dzi nṱha u fhirisa muthu ane o no renga nnḓu miṅwahani yo fhiraho.

Nṋe ndi nga mu ṱalutshedza uri dzi interest rate dzi a gonya nga miṅwaha na miṅwaha zwi tshi bva kha uri ikonomi yo ima nga nḓila ḓe, zwi a konadzea dza gonya, nwaha une wa khou ḓa zwa konadzea dza tsa.

Tshenzhemo tshanga ndi tsha uri zwithu zwo leluwa nga maanḓa, zwa dovha havhu zwithu zwa ṱavhanya nga maanḓa, ngauri ndo dzhia zwidodombedzwa zwa banngani henefho tshikoloni, nda badela ndo ima hanefho, nda fhedza ndo vha rumela proof of payment uri vha zwi vhone uri zwavhukuma ndo badela.

Ndo vha ndi tshi ḓo thoma nga u sedza uri nṋe ndi hola vhugai for masheleni ane nda a dzhenisa nga ṅwedzi ndi vhugai, nda bvisa dzitshelede dzoṱhe dzine dza khou tea u shuma afho muṱani, nda sedza uri ndo salelwa nga vhugai, nda konaha u vhea masheleni a u vhulunga ha u thoma u badela nnḓu, zwi tshi khou bva kha uri masheleni ayo ane avha o sala musi ndono ndono khavara zwithu zwoṱhe afha muṱani ndi afhio.

Ndi ngauri iyo khamphani ivha i kho mu fara nga nḓila ḓe. Muthu u dzula na khamphani lwa miṅwaha arali i tshi kho mu fara nga nḓila ya vhuḓi arali wari iwe u tshi kho ṱoḓa uya u alafhiwa yo khamphani ya dzhenelele ya u thusa. Zwivha zwi zwavhuḓi uri u dzule na yo u swikela ngauri i ya u thusa kha ṱoḓea dzoṱhe dzine wavha u kho dzi ṱoḓa dza kha zwa mutakalo kana zwa kha dzilafho.

Muthu anga i shumisa nga nḓila i tevhelaho iyo account iyo account ndi to i shumisa u i panga tshelede uri tshelede iyo ivhe na malamba ivhe na nzwalelo so ṅwedzi muṅwe na muṅwe muthu u tea uvha a kho dzhenisa manwe masheleni uri masheleni awe a ḓale ane a kho a vhulunga a i dovha hafhu a ṱangana dzi nzwalelo dzine ha ḓovha a kho dzi wana musi o ha vhulunga, zwi sia zwi tshi ita uri masheleni ayo a aluwe naho a sa khou tou aluwa nga u ṱavhanya a tshi khou aluwa nga u ongolowa. Zwivha zwi khwiṋe u vha u tshi khou kona u vhulunga wa dovha hafhu wa wa vha na mbuelo na musi i thukhuthukhu, zwi vha zwi khwiṋe.

Tshelede ya luṱingothendeleki ya a fhulufhedzea arali wo tevhedza maga one arali muthu o akhaunthu namba yone ine a kho tea u senda ayo masheleni khayo, zwi dovha hafhu zwa leludza tshifhinga zwa leludza na u tshimbila u tshiya banngani hunori ndi zwithu zwine unga zwi ita nga minete muthihi wo ḓi dzulela fhasi. Zwino zwi a leludza nga maanḓa zwa dovha hafhu zwi sa ḓuri.

Nṋe ndi nga takalela minyikelo ya nṱhesa u itela u tsireledzwa zwa khwine uri naho ndo ṱangana na zwifhio na zwifhio ndi a ḓivha uri ndo tsireledzea gai ndi a ḓivha zwa uri ndi ḓo thusiwa nga mini na mini. Zwino zwivha zwi zwa ndeme uri muthu a tshi tsheka kana a tshi a tshi nanga maga a minyikelo yawe a thome a sedze dzi mbuyelwa uri mbuyelwa hu ḓo vha dzifhio.

Zwine nda nga zwi ita ndi zwa uri ndi vula iyo a khaunthu dovhe masheleni anga ndi ite uri a kone ubva nga murahu ha miṅwaha mingana nda dovha hafhu nda ri nga ṅwedzi nga ṅwedzi ndavha ndi kho ḓovha ndi tshi khou posela muṅwe masheleni kha account izwo zwi ita uri account yanga i vhe na masheleni manzhi a tshi ṱangana na masheleni a nzwalelo avha masheleni manzhi ane anga nthusa zwinzhi vhukuma. So nṋe ndi vhona hu zwone zwa khwine u isa masheleni a u banngani.

Dziṅwe dza dzi khombo ndi dza uri u ḓo vha u kho ṱoḓa masheleni lwa tshihaḓu ha vha uri masheleni ane wavha nao ane u kho ṱoḓa ndi ane wo a vhulunga kha iyo bannga. Zwino zwine wa tea u zwi ita ndi uya haningei banngani wa amba navho uri u kho ṱoḓa u fhungudza vhaṅwe masheleni, zwine khombo ya vha hone ndi zwone zwa uri hu ḓo vha na tshelede ine vha bannga vha ḓo i dzhia sa penalty ine vha khou penalty uri iwe wo do vha bvisa masheleni tshifhinga tshi sa thu swika.

Mbudziso dzine muthu anga dzi vhudzisa ndi dza uri ndi vhuongelo vhufhio vhune ho tendeliwa u shumisa iyo puḽane, hone ndi kha malwadze afhio ane muthu o tendeliwa kana ndi malwadze afhio ane ha ngo tendeliwa u shumiswa nga kha iyo pulane. Zwivha zwi zwa ndeme uri muthu a ḓivhe nga murahu ha musi asathu vulisa.

Mvelelo dzo dzudzanywaho dzi ngavha khwine u fhira dza vhubindudzi ha makete ngauri kha mvelelo dzo dzudzanywaho uvha u tshi kho ḓivha uri u khoyo u wana mvelelo dza vhuḓi u khoya u wana magavhelo a vhuḓi ane u na vhutanzi nao uri a do vha hone magavhelo. Zwino kha vhubindudzi mimakete u vha u si na vhuṱanzi uri u ḓo wana magavhelo iwe muṋe uvha u tshi kho to humbulela zwino u nga si to zwi amba uri magavhelo avhe a vhubindudzi a ḓo vha a vhuḓi kana a si vhe a vhudi ngori uvha u sina vhuṱanzi uri zwi ḓo tshimbilisa hani.

Mobile money i a thusa vhukuma u langa masheleni, arali muthu a na masheleni a banngani u a kona u shumisa app ha ṱransferela uyo muthu ane a khomu ṱransferela. Kana a i muvisa a isa kha dzi savings hune ivha yo vhulungea hone, not zwa uri a thome a ye banngani nga ngomu a tshi kho ṱoḓa u nothisa tshelede. Zwino mobile money i thusa nga maanḓa i ita zwori zwithu zwi zwi leludzeye nga maanḓa na tshifhinga tshi kona u leludzea u ya kona u ita zwithu zwinzhi zwine a u tea u to ya banngani zwi tea u khou shumisa mobile money.

Nṋe ndi soko vhona unga mushumo une i nga u ita ndi mushumo wa u fhaṱa muṱa u ita uri muṱa u vhe tshithu tshithihi u thusa hani u kone u vha ṅanda nthihi.

Akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune na vhea hone masheleni, kana ndi fhethu hune na na vhulunga hone masheleni aṋu. Hune hune ni vha ni na access ya uri ni a wane kana ni a bvise nga tshifhinga tshine na pfha ni tshi khou funa.